Ee, ke ile ka fola line mme ho no potlakile haholo ha ka tloha ke sentse nako mme ke bona e le tsela e bolokehileng haholo hobane PIN e tsejwa ke wena, fela le password e tsejwa ke wena fela. Mme ha o le moo ke sephiri sa hao, o kena o le mong, mme sena ditjeho hohang ha motho a o rometse two hundred, etsa ele two hundred, empa ka ho yena ka mane o tlameha a kenye ten ranta ka hodimo.

Mashonesa hae molaong, mme mmuso o lokela ke hore, o kwale tsa bona kapa oba fe nakwana ya hore ba etse mangolo ya dumelang hore ba ka fana ka tsa ditjhelete mme empa diperesente tse loketseng hore ba ka kgona hore ba fane tjhelete ka tsona kapa tse mmuso o di amohelang hore ebe tsona tseo eleng hore batho ba ka fana ka tjhelete ka tsona.

Account ya pokelo e bohlokwa haholo hobane e o fa tjheletenyana e ka hodimonyana ha o ntso beha tjhelete ho yona mme account ya check yona ke e leng hore e dula e le jwalo feela ha eyo tjhelete mme o tlo dula o ntso hulelwa tjhelete kgwedi le kgwedi.

Ke ne ke kopa thuso ka koloi ya ka e shwele leshala mme e shwele ke le tseleng. Ke tseleng e yang mo ke dulang teng. Address ke e dipampiri tsa ka kaofela mme ke eme kantle ho jarete.

Ke motho ya nang le mamello mme se etsang hore di-company di etse jwalo, ke hobane di batla ho bona hore na ona le mamello mme o tla kgona ho ba patala tjhelete ho ya ka mokgo o le dumellaneng ka teng ka dikgwedi ho fihlela nako ya hore o ka kgona hore ba o thuse ka yona.

Mona ke founa ke le Lebogang Ramokhosi. Mme ne ke kopa thuso mabapi le ho tsetela tjhelete account-ong mme account e be le tswala ntle haholo. Jwale ke ne ke batla ne ke kopa ho botsa hore na ha ke kenya tjhelete for dikgwedi tse tsheletseng e ka kgutla e le bokae mme dipersente tse leng hore ke tla be ke di-charge kapa di tla be di tsetetswe moo tjheleteng e leng hore ke tla be ke e kentse e tla be e le bokae?

Karata ya sekoloto ya thusa haholo hobane o tlo e patala ka mokgo wena o kgonang ka teng mme o tlo tlameha hore o e bule pele o utlwe hore na wa kgona hore na o qualify hore o e thole karata eo, mme ha o so thotse hee ke moo eleng horeng o tlo buisana le monga banka hore na o tlo patala jwang ho ya ka kgwedi.

Ha o ya mane lebenkeleng la Shoprite mane, o ka kgona hore o reke di-tempe mme di-tempe tsena na, o di reke jwalo ho fihlela tjhelete ya hao e bangata then ha se le ngata haholo ke moo hee, etlare ha batho ba ntse ba share-a for stockvel sa bona, mme wena o tla bo ikela Shoprite mane, o lo reka ka ditikete tsa hao kapa o reke gift di-card hoka Shoprite.Moo eleng hore nako le nako o tlo dula o ntso tsetela tjhelete teng ho fihlella tjhelete ya hao e fitlha moo e lokelang, kapa e ba bongata bo e leng hore o tlo kgona hore o reke dintho ka ona.

Account ke moo eleng hore tjhelete ba tlo romella yona teng kapa wena o tlo isavela tjhelete teng, mme ntho tseo tse o di hlokang hore o bule account ke hobane le copy ya ho ya pasa le proof of address e le fifty ranta bonyane hore banka ya hao e tle qalelle hore e bulehe mme hao fihla mono ba tla o thusa, o tlo nka menwana, o nke le dinepe.

Ha fihla bankeng, o tlo kenya tjhelete, o tlo kenya karete ya hae ya banka mme a kenye PIN ya hae, ha qeta ho kenya PIN e kaba tobetsa enter e tla mo bontsha hore moo a tlametseng a hula tjhelete e ko kae le hore kapa a kgethe hore na o batla ho hula tjhelete e kae mme a qeta ho e hula tjhelete ya hae e tla be e tswa.